Ndi tshaneḽe dzo no sumbedza mimuvi hone na dzo no sumbedza zwa mitambo.

Ee ndo no vhuya nda fhungudzwa a hu swikelela he nda ṱuwa nda vhuya nga ḓuvha ḽi tevhelaho nda tou thomolosa nga huswa.

Nṋe ndi vhona hu si na thaidzo sa hezwi u tshi ḓo vha u kho shumisa mahala u songo badela. Ndi vhona zwi tshi pfhala uri navho vha vhueliwe nga zwiṅwevho.

Zwi nthusa uri ndi kone u puḽana ḓuvha ḽanga nga nḓila yavhuḓi uri ndi kone u ḓivha uri ndi ḓo zwi tshimbilisa hani, hone ndi ḓo bva ndo ambara zwiambaro zwa hani, u fhirisa u sokou bva wo khakhaṱhela, wa vhuya wo hwalela ngauri a u ngo pfha kana u tsheka mutsho.

Ee yo no vhuya ya vha i sa khou shuma, nda tou ya ofisini dza ha saṱhelaithi ine nda i shumisa vha i nnyitela ntswa nga mutengo.

Zwa ḓo ita uri lwendo lu takadzese saizwi ndi tshi ḓo kona u vha ndi kha vhudavhidzani na mashaka na dzi khonani.

Ee ndi vhona zwo ralo ngauri i ri thusa uri ri kone u u apuḽayela mishumo nahone na u vhona zwo no khou itea hafha ḽifhasini.

Ndi vhona zwi zwa ndeme sa ezwi maṅwe matambwa a tshi ḓi tambiwa hanefha kha theḽevishini ine na nṋe nda i vhona. Ndi vhona zwi zwa ndeme uri na Tshivenḓa tshi pangiwe kha matambwa manzhi manzhi u itela na vha dziṅwe tshaka vha gude nga ha Tshivenḓa saizwi na nṋe ndi tshi nga ḓi kona u guda nga ha dziṅwe.

Zwi nga mmbilaedzisa ngauri a zwi takadzi u ṱalela tshithu tshithihi lunzhi lunzhi hone tshi sa takadzi na u takadza ende futhi u tshi khou badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi mara u khou vhonisiwa tshithu tshithihi.

Dzi radio kana zwiṱitshi zwa radio zwi nga thoma nga uri zwi tambe muzika wo no lu ṱumanya na vhaswa, vha ite dzi concerts na dzi festival dza vhaswa.

Ndi musi nḓivhadzo i tshi ambiwa i tshi ṱumana na zwithu zwo no vha zwi khou itea matsheloni a vhathu ḓuvha na ḓuvha.

Ndi vhona TV ya sathelaithi i tshi ṋea vhuṱanzi ha khwine ngauri kha TV hu vha hu khou ambiwa vha tshi ṱalutshedza, ri tshi vhona hafhu u fhira dzi apuḽikhesheni dza u ṱalutshedza fhedzi.

Dzi a nkwama ngauri vhunzhi ha zwithu zwi re hafha vhutshiloni u a kona u zwi guda nga kha inthanethe ngauri kha inthanethe hu na tshiṅwe na tshiṅwe.

Nga u ita nyambedzano vho ṱumanya na vhadzulapo vha no ḓivhea hanefho vhuponi, vha tshi amba nga ha zwithu zwo no ṱumanya na vhupo honoho.

Ngauri radioni dza tshitshavha hu ambiwa zwo no khou itea tshitshavhani nga tshetsho tshifhinga nga vhathu vho no ḓivha tshitshavha nnḓa na ngomu ende vhone a vha zwifheli tshitshavha.

Ndi takalela nga maanḓa yo no pfhi Netflix.

Ndi zwa ndeme ngauri zwi thusa hone wa vha u sa pfhesesi, zwo ṅwaliwa nga luambo lu si lwau. Arali ho ṅwaliwa nga lwau, u ya kona u vhala hone zwi ḓo thusa uri u sa ite vhukhakhi vhunzhi ngori u ḓo vha hu khou vhala nga luambo lwa ḓamuni ḽau.

Tshenzhemo yanga yo shumisa Wi-Fi ya vhukavha mabufho ndi ya uri yo vha i khou ongolowa, i khou lenga u vula zwithu.

Ee ndo no shumisa tshi tshishumiswa tshine tsha vha khomphyutha tsho vha tshi kho shumisea zwavhuḓi hu na Wi-Fi.

Ndi zwa ndeme u wana mafhungo a vhupo hanga nga kha tshiṱitshi tsha hashu ngauri vha ḓisa zwi re ngoho, ara vha ḓisa zwa mazwifhi zwi ḓo ita uri ri si vha thembe, zwo no ḓo ita uri radio yavho i sa tsha bvelela.

Ndi mafhungo a u sa vha na maḓi vhuponi na mafhungo a zwikoloni zwa vhana uri hu khou itea mini, miṱangano i khou itea lini nga zwifhingaḓe.

Mafhungo e nda guma u a pfha radioni ndi ha musi hu khou eletshedzwa vhathu uri vha songo dzulela u tshimbila vhusiku. Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri u tshimbila vhusiku a u ḓivhi na zwine wa ḓo ṱangana nazwo.

Hai mithethe ya fumi raru ndi miṱuku nga ḓuvha ḽithihi, i fanela u vha minzhi u fhirisa iyo uri muthu a kone u ita zwine a khou ita a fhedze.

Zwi nga vha zwi re nga ngomu khathihi na mitengo, ha thoma u sumbedziwa zwithu zwa tshizwino nothi mimuvi kana dzi fiḽimu dza tshikale.

Nga u shumisa luambo lune vhaswa vha shumisa lwone kha ṱhingothendeleki.

Ndi muhashi khathihi na vhaeni na mizika yo no tambiwa vhukati ha mbekanyamushumo idzo.

Hai a tha thu fhindula khungedzelo ye nda i pfha kha radio.

Ndi u amba na vhabebi vhanga na mashaka anga nga u shumisa dzi apuḽikhesheni na u tou founela, izwo ndi zwa ndeme nga manaḓa.

Ndi dza u sa ṱoḓa u thola vhahashi vhaswa vha tshi zwino, dzi nga kundiwa nga u thola vhahashi vhaswa vha tshizwino vha no kona u pfhesesa ḓivhazwakale khathihi na zwo no khou itea zwino. Vho no ḓo kona u zwi katela zwoṱhe, u itela radiyo i kone u thetsheleswa nga vhathu vhoṱhe, vhahulwane vha vhukati na thangana ṱhukhu hone na vhaswa.

Nṋe ndi funa u ṱalela kha zwoṱhe kha setheḽaithi ndi funa u vha na mavu ya tshikale, kha puḽatifomo ndi vhona mimuvi ya tshizwino zwino.

Ndi sedza uri ndi nnyi o no khou amba mafhungo ayo, u bva afho nda thoma u sedza ngei na ngei u vhona uri a khou ambiwa nga vhathu vhanzhi naa.

Ndi vhona tshumiso ya inthanethe i tshi khou thusa kha u anḓadza mafhungo ngauri i kona u anḓadza mafhungo o no kho itea hanefha vhuponi ha tsini. Ya dovha ya anḓadza o no kho itea vhuponi ha kule i si na ndavha uri gai, i swikisa zwoṱhe zwo no kho itea fhano ḽifhasini zwine zwa thusa uri muthu a ḓivhe zwo no khou itea ḽifhasini khathihi na vhuponi hawe.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza netiweke ya Vodacom honeha mutengo wa hone u nṱha a dzi tou farea ngo tou ralo, dzi a ḓura.

Hai thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou badela masheleni a paḓaho mpimo, ndi renga data dzine nda dzi swikelela a thi kombetshedzi arali ndi si na tshelede ndi a ṱanganedza.

U ya nga ha zwine ndo no vhona kana u pfha, data dzo no farea dzi wanala kha netiweke ya Telkom.

Ndi vhona zwi songo fanela hu tshi pfhi data dzi tea u tshinyala, ndi ralo ngauri u vha wo dzi renga nga tshelede yau, zwine zwa amba uri a dzi tea u tshinyala sa ezwi dzi si zwiḽiwa honeha hezwi u songo kona u dzi fhedza u dzi shumisa zwi a vhavha ngauri u vha wo tou dzi renga nga tshelede yau.

Ndi dzi renga lunzhi nahone tshi no nṱuṱuwedza ndi mutengo wa data idzo dzine nda renga na zwa uri ndi nngana.

Ndi funa u renga dza ṅwedzi ngauri dza ṅwedzi u renga luthihi u fhirisa dza ḓuvha kana dza vhege dzine wa ḓo vha u khou renga nga ḓuvha na ḓuvha lune na tshelede i ya swika hune ya fhela kana ya fhedza i khou fhira iḽa ya musi wo renga nthihi nga ṅwedzi.

Munetshedzi wa netiwek ya ndeme ya khwine ya data ane a ṋetshedza ndi Vodacom ngauri kha vhupo ha hashu netiweke ya Vodacom i hone nga vhunzhi naho dzi tshi ḓura mara netiweke i hone u fhirisa Telkom ine a dzi ḓuri mara ri si na netiweke kha vhupo hovhu ha mahayani ha hashu.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi renga data ya luṱingothendeleki ndi ya uri data dza luṱingothendeleki dzi a ḓura futhi dzi vha dzi ṱhukhu, honeha dza dovha u ṱavhanyedza u fhela u sa ḓivhi uri dzo shumiswa nga nnyi kana ngani, saizwi iwe muṋe wadzo u tshi ḓo vha u sa dzi shumisi nga hetsho tshifhinga.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou shumisa promotion khou renga data ya luṱingothendeleki nga kha netiweke yanga ya Vodacom musi vho ḓisa promotion ya u renga gigi nthihi nga rannda nthihi ya ḓuvha.

Ri tou renga airtime vhengeleni u bva afho ra kona u renga data.

Tshithu tshine tsha ntsinyusa musi ndi tshi renga data ya luṱingothendeleki Afrika Tshipembe ndi mitengo ine ya vha nṱha ya data, na uri a dzi dzule musi wo dzi renga, dzi a ṱavhanya u fhela.

Ndi i dzhia ndo sedza uri ṅwedzi wo fhiraho ndo shumisa nngana hone ndi na tshelede yone i nga swika nngana.

Hai a thi thu vhuya nda vha na thaidzo ya musi ndo renga data dza sa ṱavhanye u vhonala.

Ndi wana zwi tshi leluwa u ḓadza data ya luṱingothendeleki.

Ee ndo no vhuya nda ṱoḓa u dzi ḓadza nga u ṱavhanya musi dzo fhela hu si na zwe nda vha ndi khou ita, zwa kombetshedza uri ndi dadze dziṅwe nga tshipikepike.

Hai a thi ḓadzi data nnzhi nga zwifhinga zwa ṅwedzi ngauri dzi a ḓura.

Ndi takalela u shumisa nḓila ya app na ya USSD u ḓadza data dzanga.

A thi vuli ngayo dzi vidio dza kha inthanethe ngauri dzi a ḽa data nga maanḓa honeha ndi dzi shumisa zwo tea.

Athi tendelani nazwo ngauri dzia wanala dziṅwe data dzo novha dzi nnzhi honeha dzi sa khou tou ḓura ngauralo so ndi vhona hu khwiṋe uri hu sedzesiwe data dzo no farea u fhirisa dzo u ḓura.

Ndi nga ṋanga u renga simu khadi yapo afho hune nda ḓovha ndo ya hone, ngauri ndi tshi sedzesa mashango manzhi data dza hone a dzi ḓuri musi ndi tshi dzi vhambedza na dza fhano Afrika Tshipembe.

Athithu vha nda pfha nga ha telemedicine, mara ndi vhona uyu muhumbulo u wavhuḓi u ḓo thusa vhathu khau vhulunga masheleni ane vha a shumisa musi vha tshi yau dalela vho dokotela kana vha tshiya zwibadela. Zwiḓo thusa ngauri musi u tshi pfha huna thaidzo u sokou dzhia founu yau wa founela kana wa rumela mulaedza dokotela ḽeḽo zwi songo ṱoḓa uri u thome u tshi takuwa.

Ee ndi vhona zwi tshinga vha thusa ngauri dokotela uḓo kona u vha vhudza uri thaidzo ine vha khou ṱangana ngayo ndi ifhio, honeha vha shumise mishonga ḓe arali vha nayo zwi sa ṱoḓi uri vha ṱwe vha tshi tou ṋamela uri vha yo dalela kiḽiniki kana zwibadela.

Ee ndovha ndi tshi nga vhona dokotela nga founu kana vidio tshati sa izwi ndi tshi ḓovha ndi khou balelwa lune ndi nga ya sibadela nga nṋe muthu. Zwine zwa amba uri dokotela uḓo ṱhaṱhuvha a vhona thaidzo yanga lune ria kona u rumela muthu uri a toya ayo renga mishonga arali i tshi khou ṱoḓea mara ndo vhoṅwa nga dokotela u thoma.

Ndi vhona advantage khulwane hu uri vha ḓo kona u vhoniwa nga dokotela vha songo shumisa masheleni u ṋamela uri vha ye zwibadela kana kiḽiniki.

Ndi uri muthu muṅwe na muṅwe a vhe na founu honeha ire na data uri a kone u shumisa ezwi zwithu honeha a tshi kona u shumisa founu.

Ndi muzika wa rap kana hip hop, ndi u funa kana ndi pfha wo khethea kha nṋe ngauri nga nga nga nga nga ngomu khawo u na tshiṱori tsha oyo muṋe wa luimbo tshine nṋe ndi a kona u tshi pfhesesa nadzi nyimele dzine vhathu vha vha vho ṱangana nga khadzo dzivha dzo vheiwa zwavhuḓi kha dzi nyimbo idzo. Zwine zwi a nṱuṱuwedza ndi tshi kona u vhona zwe muṅwe muthu a fhira khazwo uri a vhe muthu wa kha hetsho tshiimo vhutshiloni.

Ee ndi a dzi shumisa ndi shumisesa ine ya vha youtube ngauri i vha ina muzika muṅwe na muṅwe une muimbi ane nda mufuna a i bvisa khathihi kha youtube ndi a dovha nda wana nadzi vidio dza muzika edzo ende futhi ha i vha i mahala ndi a kona u vhona tshiṅwe na tshiṅwe ndi songo badela.

Ndi vhona kha zwifhinga zwa zwino zwo no lelutshela nga maanḓa uri ndi kone u thetshelesa muzika ngauri zwa zwino u vha na founu ya smartphone a zwi tu konḓa u fhira na tshikaleni honeha huna fhethu hunzhi kana nḓila nnzhi dza uri muthu anga kona u thetshelesa muzika kha zwifhinga zwa zwino so zwo leluwa.

Arali ndo dzula fhasi hu sina zwone nda khou ita ndi anzela u lavhelesa vidio dza muzika, hone arali ndi kho shuma kana huna zwine nda khou ita ndi anzela u to thetshelesa muzika wone uṋe ngauri ndi khou thetshelesa muzika zwia ita uri ndi shumese ndi vha ndi sa thithisiwi ndi vha ndo to thetshelesa muzika ndo ambara dzi headset kana u tshi khou to lila kha tshipikara zwi ita uri ndi shume.